Umuntu kufuze afunde imigomo yetjhorensi ngokuyelela khulu, begodu nawukghonekako afune igcwetha bona liyihlolisise, ngombana itjhorensi kwesinye isikhathi iba nobugurukutjana bokobana

Ukubhadela ngedijithali kusebenzisa abomaliledinini namkhana

Imali efaka emakhiweni yimali yokwenza imakhiwo ekufana nezinto ezitlhogekako njengezindlu, iinkoloyi kanye nendawo.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho ungalikhetha ngokobana uvakatjhele amabulungelo ahlukahlukeneko, ukufumana ilwazi olitlhogako nokuqinisekisa bona ingabe lokhu okuzwako kungikho na, ukwenzela bona ukhethe ibulungelo elifanele nelihlangabezana iindingo zakho.

Iphini ziinomboro ozisebenzisako lokha nasele uvule ibulungelo lakho. Yiinomboro ezikuvumela bona ukwazi ukukhipha imali ebhangeni. Iqakathekile ngombana isiza bona abantu nofana iinlelesi zingasebenzisi ikarada lakho ukukhipha imali.

Iye kunesilinganiso seminyaka ekufuze ingeqiwa lokha nawuboleke imali ebhangeni, ukwenzela bona ubhadele ngesikhathi obekelwe sona, begodu ungeqisi ukuze lokha nasele kufika isikhathi sokobana uqedile ukubhadela, ekubeni sele ubhadele yoke imali etlhogekako.

Indlela le isisiza khulu isitjhaba seSewula Afrika, ngombana yonga nesikhathi. Lokha kudala umuntu bekufuze bona aye ebulungelweni ukuthumela imali, kodwana indlela yetheknoloji isebenza kuhle khulu, ngombana asikho isidingo sokobana umuntu aye ebulungelweni. Kodwana umuntu angasebenzisa itheknoloji kumaliledinini wakhe athumele imali nanyana kukuphi.

Mobile wallet isebenza ukuthumela imali kumngani nofana umndeni endaweni ekude ngaphandle kokuthi ungaya ebulungelweni, kodwana ungasebenzisa umaliledinini ukuthumela imali.

Kuqakathekile bona umuntu abe netjhorensi ukwenzela bona lokha nakaqalene nobudisi, akwazi ukufumana imali ezomurhelebha kutjhorensi.

Iye yindlela elungileko.

I-balloon payment inobungozi obukhulu khulu, ngombana lokha nawubhadala usebenzisa i-balloon payment ubhadala inani eliphezulu ukudlula inani lento oyithengako.

Ukuthatha imalimboleko yesikhathi eside kunokuhle okuhlukahlukeneko. Kokuthoma ithuthukisa i-credit score, lokha mawuthatha imalimboleko yesikhathi eside kuthuthukisa umlando wakho wokubolekwa, kanye ne-credit score. Uthola izinto ezikhulu imalimboleko yesikhathi eside ikuvumela bona uthenge izinto ezikhulu.

lokha umuntu nakafuna ukufaka isibawo semalimboleko ngilokhu. Kokuthoma kufuneka umazisi osemthethweni, kwesibili ubufakazi bomrholo, kwesithathu isitatimende sebhanga, kwesine i-address ikheli proof of address, proof of

Ibulungelo liyivikela ngendlela elandelako. Ibulungelo ligcina imali yakho ngokuphepha eenhlelweni zayo ze-bank, isebenzisa ubuqwepheshe obukhamba phambili bokuvikela, ukuqinisekisa bona akukho umuntu ongayithola ngaphandle kwemvumo yakho. Ibulungelo ikuthumela umlayezo lapho imali yakho isetjenziswa khona ukukwazisa ngazo zonke izenzo. Ilawulwa ukufinyelela akekho ongayikhipha imalakho ngaphandle kwe-password yakho noma imininingwane yakho.

Awa kusafana, ngombana mva nanje nasele ufuna ukuyokuvula i-akhawundi yebhanga usawujama umjeje omude nawuya ngaphakathi.

Ukuthatha imalimboleko ebulungelweni ngokuthatha imalimboleko yokufunda okuhle kukobana, imalimboleko yokufunda ihloselwe ukusiza ukubhadala iindleko zokufunda, kodwana ungakwazi ukuthatha nanoma ngisiphi isizathu ungavula ngayo irhwebo, ungathenga ngayo ipahla noma ukuqhaza iindingo zamalanga woke.

Ikambiso engingathanda bona ilandwelwe yokubuthelela imali kukobana emrholiswaneni nofana esitokfeleni kube nomuntu omuholi loyo ekuzokuthi lokha nakukhipha imali atlole amabizo wabantu abakhiphile imali ukwenzela bona ihlelo lokukhambisa umrholiswano nesitokfeli likhambe kuhle ngaphandle kokobana barobhane.

Iye, ningakghona ukuzuza noke.

Ikambiso engiyilandelako kukobana ngikutlola phasi zoke izinto engizozitlhoga lokha nanginekhambo elide ukwenzela bona ngingasathengi nofana ngifune izinto ezidlula imali engiyibekele ikhambo elide.

Amagadango nofana umthetho engingawubeka oqinileko kukuthi kungadluli ilanga nofana amalanga amathathu.

Kuqakatheke khulu ukonga imali eyaneleko ngombana kamanye amazwi izinto zibiza khulu kuneyenarha le yeSewula Afrika, lokho kuzokusiza bona imalakho ingatlhayeli lokha nawusenarheni enye.

Ukuqinisekisa bona mbala i-SMS ivela ebhanga ngitlololela ibhanga nge-imeyili ngibuze bona nangambala i-SMS ivela kibo, begodu nangabe angitloli i-imeyili ngifonele ebhanga ukufumana isiqinisekiso sokuthi nangembala i-SMS ivela ebhanga.

Umukghwa lo ungaqedwa ngokuthi urhulumende utjele abantu bona benze amakarada wesibonelelo. Amakaridi lawo kube makaridi angathenga eentolo zokudla zezambatho kodwana angathengi eendaweni ezithengisa utjwala. Lokha umuntu nakafuna ukusebenzisa imali yesibonelelo ayisebenzisele ukuthenga ukudla ngokusebenzisa amakarada kodwana urhulumende angavumeli bona abantu bakhiphe imali emabhanga yesibonelelo kodwana bakhiphe basebenzise amakarada ukuthenga ukudla nezembatho kwaphela ngayo. Lokha umuntu nakathenga ngayo endaweni lapha bathengisa utjwala khona ikarada lingavumi ukudosa.

Iranda leSewula Afrika ukuze lingalingani neponde ye-Britain kukwenzela kukuthi inani lezinto eSewula Afrika ziphasi begodu inani lezinto eSewula Afrika alisi likhulu.

Abantu basaba ukungenela imirholiswano neentokfela ngombana basaba ukudlelezelwa.

Uqala bona abantu abasesitokfeleni babantu abangathembeka begodu uqala bona isitokfeli sabo sinesikhathi esingangani banaso.

Ukusebenzisa i-App yebhanga efowunini kulethe amatjhuguluko amanengi khulu. Amatjhuguluko wokuthi umuntu angakwazi ukuthenga umoya nofana idatha ngaphandle kokobana akhambe ayokukhipha imali begodu abanye bakwazi ukuthenga igezi nge-App yebhanga ngaphandle kokobana baye esitolo nofana baye ebhangeni bayokukhipha imali.

Okungcono kukuthi uthenge umoya nge-bank app yakho uzifakele wona.

Lokho akukavumeleki bona bakuboleke ngaphandle kwencwadi yokuthi usisakhamuzi ngombana incwadi yokuthi usisakhamuzi iqinisekisa bona usisakhamuzi begodu uhlala kuphi begodu bangakufumana njani lokha nabakufuma nabakufunako.

Kuqakatheke khulu ukuhlela imali ngefanelo kusese sikhathi ukwenzela bona unayo imali ozoyitlhoga nofana ozoyidinga begodu ezokwanela iindingo zakho begodu lokho kuzokusiza bona imalakho ingatlhayeli lokha nawunekhambo elide.

Kuqakatheke khulu kwamambala ukwenzela bona lokha nawukelinye ilizwe izinto ozitlhogako ukuzenza uzenze begodu waneliseke ngaphandle kokobana uboleke imali emndenini.

Mawunekhambo into edla imali khulu, yimali yokubhadala isithuthi esizokuthatha sikuse endaweni leyo oyakiyo. Ngombana lokha nawuya endaweni ikakhulukazi ngaphetjheya usebenzisa imali enengi khulu kufana nokugibela uye esitetjhini seemphaphamtjhini nokwenzisa i-VISA kanye nokwenzisa ithikithi elizokusa endaweni leyo begodu nokufumana indawo yokufihla ihloko nawufika endaweni leyo.

Ngimupha izeluleko zokobana lokha nakanekhambo atlole phasi izinto azozitlhoga ekhambeni lakhe begodu abekenemali ezokulingana izinto azozitlhoga ekhambeni lakhe. Ngalokho-ke uzokwazi ukonga imali.

Ngitlola phasi izinto engizokutlhoga ukuzenza lokha nanginekhambo elide ukwenzela bona ngingasebenzisi imali ezintweni engingazitlhogi.

Kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya njengombana sazi bona iranda leSewula Afrika liphasi kunelamanye amazwe umuntu abangazifumana bona wonge imali encani khulu lokha nakafika ngaphetjheya.

Ngingamhlathululela bona iranda liphasi khulu kune-dollar ngombana i-dollar yinye nawuyilinganisa nemali nofana neranda leSewula Afrika yenziwa maranda amatjhumi nobunane.

Ngingamyelelisa bona agibele iimphaphamtjhini zenani eliphasi begodu abhukhe namahoteli wenani eliphasi ukwenzela bona awonge imali.

Ngingamyelelisa ngokuthi afumane ilwazi elaneleko ngalapha ayokuthenga khona amathikithi weemphaphamtjhini nebhesi begodu enze isiqinisekiso bona nangembala amathikithi lawo asemthethweni begodu alungile bona angamthatha amuse kwezinye iindawo.

Ngingabayelelisa bona ngaphambi kokobana bakhambe balinganise iranda leSewula Afrika nemali ye-Tariyana ukwenzela bona bangeze babagalaja imali lokha nabafika ngaphetjheya.

Kuqakathekile ukuhlela imali ngefanelo ukwenzela bona lokha nawusekhambeni lakho usebenzise imali ngendlela efaneleko begodu ukwazi ukonga nemali yakho.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo ziintjhijilo zokuthi imali nasele bayitjhuguluka ibayimali encani nangabe amazwe lawo iranda lakhona liphezulu.

Ukuze iimali zamazwe zingalingani kukobana amanye amazwe umnotho wakhona uphezulu begodu nenani nofana nentengo yezinto liphezulu. Ngakho-ke iponde lamanye amazwe alilingani neponde leSewula Afrika nofana amaponde kwamanye amazi akalingani namanye amaponde kwamanye amazwe.

Iye, kuqakathekile bona umuntu azi iimbalo ukukhandela ukugalajwa imalakhe. Ngombana lokha umuntu nakangazi iimbalo udlelezeleka lula lokha nasiza emalini begodu abantu bangamthathela phasi bamdlelezele imali yakhe.

Ungazijwayeza ngokobana wenze irhubhululo ngeemali zakhona begodu uzilinganise neponde leSewula Afrika. Ukwenzela bona lokha nawungaphetjheya wazi bona ngiziphi izinto izanela imali ethize. Ukwenzela bona wazi nokonga imali ngendlela efaneleko.